Batho ba lakaletsa lakatsang ho lema tlamehile ba leme ka le hwetla bakeng sa hore mobu ka nako eo o tloha o se metsi. Ba leme dihwete, potata le tamati hobane ke dikgurunte tse leng hore di tloha di tsamaya haholo.

Ke ka mo kgothaletsa hore a hirise polasi bakeng sa hore ho na le batho ba eleng hore ba hloka mesebetsi. Bakeng sa hore ha bana dipampiri tsa thuto ba bang, jwale polasi e ka thusa malapa a leng hore ba fokola bakeng sa mesebetsi, e ba etsetsa mesebetsi.

Ba rutiwa ka tsela ya ho lema ka line le hore ke di stront tse feng tse leng hore di tlamehile dilemo ha ele Selemo, le ha ele Hwetla. Le ka hore ho tshwanetse ba hlape matsoho pele ba no lema.

Eya, ha mmuso o ka fana ka dipolasi e ka sebetsa hobane batho ba bangata ba tloha ba se na thuto ya dipampiri hore ba ka fumana mesebetsi ya dintho tse leng hore ba tloha ba di balletse. Jwale ka ho fuwa polasi, ba ka kgona ba iketsetse mesebetsi le ho phedisa ba meloko ya bona.

Hee ha ba tshwarane hantle hobane o ka founa e santsane e le hoseng empa o tla thola thuso motshehare e le hore taba e tloha e le masisi, empa ba nka nako hore ba tlo thusa batho ka maemo a ba leng ho one.

Ba tsebang ba a tseba hore pula ke mahlopha a senya. Le ha pula e ka tshela tshella dijalo ka bokgabane, empa ha e na haholo ka mofuta wa sefako le sefefo, o fumana dijalo di tsutulleha fatshe le hona ho peperenyana le ho taboha. Di senyehela hona fatshe, le difate di wela fatshe. Borapolasi ba qala ba ka ba malala malalalaotswe ka mokgwa ofe? Ho hlola le ho qoba ditlamorao tsa maemo a jwalo a lehodimo. Batjha se ba tshehetse oopplan e le bona.

Ha ke qala ho founela kantoro, ke tla ba fa dinomoro tsa dipoleke tse leng hore ba sokola ka hore ba thole naha le dilo tsohle tse leng hore di loketswe hore batho ba ba ne le mesebetsi.

Meroho e loketse ho aha mmele. mma. Meroho e kile ka e ja yone ke ya e hlwekisa ka ho ntsha makala a bone. Ke be ke bedisa ka mehatla ka hara ke be ke bedisa mehatla ka hara pitsa. Ha ke qeta ho bedisa mehatla be le hona ke kenyang meroho ka pitseng.

Dikgoho tsa mahaeng tsone ho tshwanetse di latswe hobane di tloha di ja se dilo tsohle di tswelele tse fatshe eng kapa eng e le hore e a fumana. Empa tse tsa ko toropong tsone e ka se ke wa di thola di ja hohle le hohle.

Utlwisisa ho no tshwanetse ba fe batho ba leng hore ha ba sebetse monyetla wa ho sebetsa polasing ka hore ba etse dijalo hona polasing. Ba iketsetse mesebetsi ya ho thusa malapeng a bona. Ka seo dipolasi e ne kekebe di a senyeha.

Ha batho ba etsa mosebetsi oo ka kgetho, ba tla patalwa hantle. Empa ha batho maikutlo a bona a lefatshe, mosebetsi o ka se tsamaye hantle.

Batjha ha ba le dilemo tse leng hore di mashome a mararo le hlano ha ba sa lokelwa ho sebetsa jwale seo e ba mathata hore ba no sebetsa. Hape ho sebetsa temong ho hlokahala motho o nang le thahasello le ho ikemisetsa mosebetsing.

Re hloka batho ba baholo, ba re hlalosetse ka temo hobane bona ba fetile dilong tse ngata ebile ba na le tsebo e ngata ho feta rona batjha.

Ka mehla le mehla ho tshwanetse sehwai se dule le koloi sekolong bophelong ba mobu wa sona. Hore re dijalo di tle di hole, di le di hlwekile le ha ho na pula.

Re itokisetsa tsone empa ha e bane hore phoso e leng moo ke e nyenyane, re a itokisetsa tsona empa ha e leholo re a di tsamaisa haufinyana mme hore di lokiswe. engine ka motsotso oo e leng hore di tsamaisitswe ho re ba na le tse ding tse re di sebedisang hore re kgone ho etsa mosebetsi o tswelle pele wa dijalo.

Le memuwe kajeno mabapi le ho bula polasi ya batho ba tla lemang ho ba etsetsa mosebetsi hobane bohlokwa ba dijalo ke hore ho thusa batho ba ithekisetse, ba iketsetse mesebetsi le ho thusa ka dijalo tseo. Di iswe dikolong le di-clinic, ho thusa batho ba fokolang ka diaha mmele.

Dumelang. Ke ne ke kopela dinomoro tsa motho o leng hore o tla re thusa bakeng sa hore di-pipe tsa metsi di tloha di sa tsenywa hantle mo mokoting, ebile le metsi ana a tlo kgona ho hlwekiswa.

Dijo di ka boloka ka ho kenywa ka hara fridge kapa ka makotikoting, o bo o e behe polekeng e leng hore e futhumetseng .

Ke nahana ka tsebo ya ko . Batho ba kgale ba ne ba qetela mushroom e jewang ka ho e kenya ka hara sekafotini, ba e behe ka hara fridge. Ho bile ho e boloka le hore ba e sebedisa ka nako e ba e batlang ho e sebedisa ka yona thutong .

Nna ke nka kgetha ho fumana tjhelete, hobane ka tjhelete ke ka kgona ho reka naha le ho patala batho ba tlabe ba sebetsa ko naheng, e tla be ke e fumane le ho reka dikoloi tsa ho sebetsa naheng eo ka ho lema le ho beha ho beha dijalo di dula di hlwekile.

Bongata ditholwana tsena di fumaneha province-ng ya ho tshwana le Mpumalanga, Limpopo le Foreisetata. Diphoofolo P S tse leng hore ho wa tjhesa le hore ho na le pula e ngata teng, hore ditholwana di kgone ho hola.